Ke rata ho shebella bolo ya maoto ha re ntse re bapala ka bolotsana. Ke rata hape ha ntse ke e shebile e ntse e hlola dihlopha tse ding.

Ke rata lebokose le bitswang Mohammed Ali, hobane o ne a dula a hapa dintwa tsa hae kaofela.

Tjhelete e ba rekang data le ho bapala dipapadi ka mehala ya bona, ho ka ba betere ha ba etsa dintho tsa botlhokwa. Ho na le ho re ba reke data ka tjhelete e ngata, e senyang ke dipapadi.

Seo re se hlokang ho se etsa ho hohela batho ba mosa mawatle ka bolo ya maoto. Ke ka ho hapa ka mehla mme o leke ho fumana sebapadi se hantle ho bapala bolo ya rona ya maoto.

Ka ha jwale re itukisetsa senwelo sa lefatshe sa Esport, re hloka ho itukisetsa ho le ho tlisa lehae leo la trophy. Re hloka ho dula re le malapa a phetseng hantle ka nako yotlhe. Trophy ke ya rona, e reng le nna ke ya rona.

Ke leka ka mekgwa yohle ho mamela papadi founung ya ka.

Ntatemoholo o ile a mpolella ho re a lekana ebile a shebeha a le monyane haholo. O dula a ikwetlisa, a etse le bonnete ba ho re o ja dijo tse phetseng hantle. Ke ka hoo a shebehang a le .

Maobane bosiu ke ne ke halefetse ntate wa ka. Ha ke batla ho shebella lenaneo le ke le ratang haholo ho TV. O sa tswa ho batla ho shebella bolo. ka yo robala.

Ke tla bolella ngwanaka ho re a kgethe bolo ya maoto hobane, ka tsela eo e tla mo thusa ho etsa metswalle, le ho ithabisa ha ntse a bapala bolo ya maoto ebile e tla mo boloka a le ka.

Ha ke na taba ho re na sekolo sa rona se tla hapa tjhelete, ha feela sekolong ba ka se sebedisa tjhelete ho bana ba sotlehileng. Ho se be le uniform-o, le ho ba le dijo ko sekolong.

Fumana thahasello ya bona, ba bolelle mokgwa wa ho bapala papadi eo. Ba bolelle ho re na papadi e qala jwang. Etsa ho re ba bapale le e mong ba hlasetse ka ho ba hlola kaofela papading ya chess mme ba netefellwe.

Ke tla bolella metswalle ya ka hore re hloka ho ikwetlisa, le ho re re je hantle jwalo ka ntatemoholo wa ka. Ho re re se ke ra kula bonolo, le ho re masole a mmele a dule a sebetsa.

Ke ne ke tlare setjhabeng re hloka ho sebetsa mmoho, ho lokisa sebaka seo mo batho ba tsofetseng ba ikwetlisang. E le hore ba ka e thiba ba itshwarehile, hape ba phetse hantle.